Kungangijabulisa kakhulu lokho ngoba kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukwenza imali esecaleni ngaphandle kwemali ayiholayo emsebenzini. Kule mihla esiphila kuyona manje izinto zonke zenyukile, imali le esiyiholayo ayisakwazi ukuthi isilekelele kakhulu ekufezekiseni izinhloso zethu or ekufezekiseni ukuthi sikwazi ukondla imindeni yethu, sikwazi ukwenza izinto esidinga ukuzenza or ezijabulisayo. Kodwa-ke uma ukuthi umsebenzi engiwuthandayo ukwazi ukuthi ungenisele imali into engayijabulela kakhulu kakhulu leyo ngoba ngingabona ukuthi ngenza into engiyithandayo engazizwa futhi ukuthi ngiyasebenza ngoba into engiyithandayo futhi koda futhi ingifakela imali, yabo? So, ingangijabulisa kakhulu leyo nto.

Amaphuzu esingaxoxa ngawo I think okokuqala nje kungafuna sixoxe ngabadlali sixoxe ngabadlali okuyibona ababalulekile eqembini lelo, okuyibona abadlali abahamba phambili uma sixoxa ngabo kungasinika ithemba lokuthi lawo badlale ngoba siyabazi ukuthi bayimisele futhi abadlali abahamba phambili bazosebenza kanzima ukuthi iqembu lethu leli esilithandayo likwazi ukuthi liphumelele. Futhi siphinde sixoxe nangey'khathi eziphambilini lapho iqembu lethu elasijabulisa khona, sixoxe ngalezo y'khathi ukuthi sikwazi ukuthi sibe nethemba ukuthi namanje leli qembu lethu lisengakwenza futhi lisengakwenza ezibukwayo ukuthi liphumelele. Ngimkhuthaze ukuthi akakhumbule ukuthi leli qembu asivelanga nje salithanda ngoba silithanda silithandiswe ukuthi belenza ezibukekayo, izinto ezinhle kuthina ingakho sisakhetha ukuthi silandele lona.

Ngicabanga ukuthi ibhola elibalulekile ey'kolweni ibhola, ukubhukuda, ukudlala i-cricket-i, ukudlala i-rugby kubalulekile lokho ngikubala ngoba oh nokugijima kubaluleke kakhulu ngoba ingane uma kwenzeka ukuthi ayenzi kahle ey'fundweni zayo kodwa yenza kahle kule zinto esengiy'balile iyakwazi ukuthi iqhubeke ngempilo yenze zinto ebudaleni bazo, ebudaleni bayo bese futhi izenzela imali. Siyabazi baningi abadlali abadlala ibhola or abadlala i-rugby, or cricket, swimming abanye bayagijima bathole imali, benze imali ngalokho, bondla imindeni yabo bay'philisa ngaleyo midlalo. So, nasey'kolweni-ke if ingaqalwa abantu, abantwana besebancane bafundiswe leyo midlalo engiyishoyo kuzobenza ukuthi noma engasenzi kahle ey'fundweni koda azi ukuthi uzokwazi ukuthi ayiphilise ngale midlalo.